Nnyaa ga go tlhokege gore batho ba batsho ba apare lesire le lesweu ka 'tsatsi la bona la lenyalo. Go tlhopa diaparo tsa lenyalo ke tsa motho ka namana. Mme batho ba tshwanetse go ikutlwa ba gololosegile go tlhalosa boitshupo jwa bona le boswa jwa bona ka mosese wa bona wa lenyalo.

Kitso ya setso e fetisiwa ke mekgwa e e farologaneng e e akaretsang dingwao tsa molomo go ithuta tiro, go gakololwa le di-documents tse di kwadilweng.

Ke a itse go apaya dijo dingwe tsa setso, mme e ne ke a rutiwa ke borremogolo fa ke santse ke le mo dingwageng tsa bolesome.

Batho ba ditoropong gantsi ba tshaba ditlolomolao tse di yaka bogodu, go tlhaselwa, le tirisodikgoka tse di ka amang thata matshelo a bone a letsatsi le letsatsi. Mme tsa dira gore ba seke ba kgona go tsamaya ba tlhobaela thata le go fetola boitshwaro jwa bona.

Go ya ka setso sa me motlholagadi o lebeletswe go hutsafalela monna wa gage, ka lobaka lo lo rileng ka tlhaelo dikgwedi di le twelve le go dira dingwao tse di rileng.

Basimane ba tsena dikolo tsa go simolola tse gape di bidiwang dikolo tsa go rupa yaka ngwao ya go tsena mo bonneng gantsi e akaretsa go rupa.

Ee, go na le ba segosi mo kgaolong ya me mme fa o batla setsha o tshwanetse go ikgolaganya le bona. Go bona lefatshe o tshwanetse go nna le ID mme o tshwanetse go nna le losika la bogolo-golwane mo kgaolong eo.

Nnyaa, ga go a siama ka gonne go dira gore o tswe mo ditumelong tsa gago tsa setso, mme o dumelane le tsa bo keresete.

Filosofi ya Ubuntu e simololwa kwa borwa jwa Aforika e gatelela kgolagano ya batho le botlhokwa jwa go nna mmogo, go tlhokomela le go tlotla ba bangwe.

Thulaganyo ya tekanyetsokabo le thulaganyo ya matlole ya go dira ditoropo e akaretse go tlhoma mekgele ya matlole go fopheletsa ditshenyegelo go bona lefatshe, mafaratlhatlha, tlhokomelo, go araba didiriswa, go laola matlole, le go ela tlhoko tiro.

Le fa go sena ngwao e le nngwe ya lefatshe lotlhe malebana le mosese o rileng o mosadi yo o nyetseng a tshwanetseng go apara, ditso dingwe di na le dingwao tse mo go tsona basadi ba ba nyetseng ba ka nnang ba apara mmala o rileng kgotsa setaelo sa moaparo go bontsha boemo jwa bona jwa lenyalo.

Ubuntu ke lefoko la senguni gantsi di ranolwa yaka batho mmogo ba bangwe kgotsa ke nna ka gore le teng le gatelela kgolagano le botho jo bo abelanang. Ke filosofi ya go kopanya le maikutlo a a nonofileng a setšhaba, mo batho ba bangwe ba bangwe ba gologana ebile ba ikaegile ka ba bangwe.

Go meletlo e direlwang batho ba bo mme ya go bontsha gore ba tswile from bosetsana to bosadi. Meletlo eo mme e dirwa ge motho wa mme a ba le dingwaga tse itseng ga e diriwe fela le fela.

Mo jwa meetlo ya setso ya go rupa baeteledipele yaka baeteledipele ba setso kgotsa dikgosi ba tsewa yaka batlhokomedi ba ngwao mme ba na le seabe se se botlhokwa mo go netefatseng pabalesego le boitekanelo jwa ba simolotsweng.